Gogo uzokwazi ukuthi uthenge i-airtime usebenzisa ifoni yakho, ukuthi ungene kwinto ebizwa nge-ephu efonini yakho. Uzongena usebenzise iphini yakho le oyisebenzisayo uma kade ushekha imali. Lapho kunohla oluzokutshengisa ukuthi ne-airtime uyakwazi ukuyithenga bese uyachofa lapho. Ubhale ukuthi iyiphi i-airtime ofuna ukuyithenga, eyayiphi inethiwekhi, bese uyabhala nenani ofuna ukulithenga. Bese uyayithola-ke kanjalo i-airtime yakho, bese uyavumelana nakho konke okuzoshiwo, bese uyayithola i-airtime yakho bese uyaphuma. Bese uyakhiya-ke futhi laphaya kwi-ephu yakho. Ukuze kungabi khona ozokwazi ukungena kuyona.

Ukuba ne-ephu yasebhange kamakhalekhukhwini kwenza umehluko omkhulu ngoba kunezinto ebey'dinga ukuthi uhambe uye ngaphakathi ebhenki osukwazi ukuzenza efonini uhleli ekhaya. Uyakwazi ukuthi uhambe uyothumelela umuntu imali usendlini. Uyakwazi ukuthi uthenge idatha, uthenge i-airtime. Ukhokhele abantu, ukhokhele ogesi, ukhokhele amanzi. Wenza izinto eziningi kakhulu usendlini ngaphandle kokuthi uyoze uhambe uye lapho uma nje une-ephu yasebhange yamakhalekhukhwini. Kunomehluko nje omkhulu kakhulu owenzayo ukuba ne-ephu kamakhalekhukhwini.

Iy'nzuzo zomshwalense wemoto ukuthi uma ifa, inkampani ikwazi ukuthi ikukhokhele. Uma kuphela isikhathi esithile ungazange uzokwenza isikhalazo ngemoto, bakubuyisele ingxenye ethile yemali osuyikhokhile. Ubungozi bawo umshwalense, ukuthi weqiwa inyanga nje kweminye yayo, hhayi-ke kuba ukuthi-ke sewunenkinga, ifa imoto bangasakwazi ukukukhokhela. Futhi uma kuwukuthi bathola ukuthi ibidrayivwa omunye umuntu noma ibishayelwa omunye umuntu bangakukhokheli bathi, hho, ube budedengu, ibona ubungozi.

Ibhange engilisebenzisayo uma ngase linginikeze, lingihlinzeke ngesikweletu esinenzalo ephansi. Ngingakwazi ukuthi ngiqale ibhizinisi elithile elizokwazi ukuthi lingingenisele imali njengomuntu ongasebenzi. Kakhulukazi isifiso sokuthi ngibhake amakhekhe, ngibe nje uchwepheshe wokubhaka amakhekhe kusukela kwamamncane kuze kuye kwamakhulu. Ngisho nawemicimbi emikhulu njengemishado. Ngingasebenzisela nje ukuthi ngizithuthukise ekucijeni ikhono lami lokubhaka ngoba ngiyakuthanda.

Ukuvikela ukuthi bangaxabani ngokwenza i-akhawunti ehlanganyelwe, ukuthi ikhadi labo lingahlali nokuyedwa wabo. Lihlale nje komunye umuntu ongahlangene ne-akhawunti ukuze makubakhona iy'nkinga, bazi ukuthi akubona abenze inkinga kwi-akhawunti. Bathole umuntu abazomthemba abazobeka kuyena ikhadi balithatha uma belidinga. Nokuthi uma kufanele kukhishwe imali bahlale phansi babonisane ukuthi imali bayidingelani ngaphambi kokuthi imali ize ikhishwe isetshenziswe. Noma ifakiwe babe ndawonye ukuthi kwazeke ukuthi kunemali engaka efakekayo engenayo.

Abanye bayashesha ukukhokha, abanye bayaphuza ukukhokha. Abanye uma sekumele bakhokhe bakubikela iy'zathu ey'zokwenza ukuthi ugcine ungazange usay'thola imali yakho. Ngoba bekumnandi usakhokha, kanti abanye uthi ufika ufuna imali yakho bakunikeze uma ubanikeze wonke amapheshana adingekayo, bakhokhe. Laba abanye babe nemibuzo ezokwenza ukuthi ugcine ungayitholanga imali yakho noma uzoyithola uyithole kanzima. Abefani labo njengoba abanye bayasebenza, abanye uyithola imali, abanye awu ugcina ngokungayitholi.